OTP e botlhokwa thata ka gonne, e fokotsa bonweenwee, ka gonne batho ba kgona go ka hack-a banking App-e ya gago, mme ga ba ba sena di-OTP ba ka se kgone le go tsena mo banking App-e ya gago.

Ee, ke go bona gore a mme, o ka kgona go e duela, a o na le bokgoni ba go e duela, ga o na ditlhokego tse o tlo go di tlhokang. Mme, go le gantsi dipampiri tsa koloi eo, ga di ka tsela e e siameng, mme le seemo sa koloi.

Go le gantsi di-bank-a di na le calculator e o ka kgonang go bona gore fa o ka adima palo e rileng ya madi, o ka go duela bokana kgwedi le kgwedi, mme wa go patela go fitlhela jaar-a tse kae.

Go ka godisa ikonomi ya Aforika Borwa, ne go le botlhokwa thata yang gore go nne le madi a a tabogang mo ikonomi.

Bosupo bo ka nna the bank statement-e, sa ko bank-eng, e leng go supa gore a mme o ka kgona go patela madi ao, a o a kadimileng.

Di thusa thata ka go patala madi a o kgale o a kolota, mme gape le go batla tiro e nne ona a o thusang tsapi-tsapi.

Go bula account-o o ka tlhoka lekwalo la boitshupo, le bosupo ba gore o nna kae.

Ke tsile go mmotsa gore, a mme fa go ka diragala gore ga ke kgone go patala, a mme ba tlile go tsaya madi a me, mme ka simolola ko tlase.

Go kile gwa amega thata tsaka tsa kgwebo, dithulaganyo tsa ka tsa kgwebo, gonne ga ke sa kgona go nna le madi a gore ke kgone go ka reka mo ke tlhokang teng.

Ke go ka dira dipuisano, go dira dipuisano le ba bank-a gore, a ba ka kgona go patala madi ao ka bonye ka bonye.

Go le gantsi, bangwe ba adima madi a ba sa kgoneng le go a patala, bangwe ga ba sa tlhola ba na le tiro, mme bangwe ba itse gore bank-a ga nkitla e dira sepe.

Ba go neela nako e telele go ka patala, mme go na le diphuthego e leng di-assets-e tse o ka patalang ka tsona, ga o tlholega o ka patala jaaka ntlo kgotsa koloi.

Go le gantsi cash send-e, e kry-agala kwa marekelong a mabapi a leng teng kwa Botswana le mo Aforika Borwa e leng thata, PEP Store, Shoprite.

Go rutiwa thata botlhokwa jwa go, go ipela thata mo di-company tse di tona.

Go ka tsaya lobaka gore o bone madi mme, kwa bofelong ka tswa o dira madi a le mantsi thata.

Go ka fokotsa matlotlo a gago, mme wa bona merokotso e kwa tlase thata mme le go fokotsa palo ya credit score e isa kwa tlase.

Tshwanetse a akanye gore a mme, o tla bona gore a mme di-fees tsa teng, a mme di kwa godimo, ke madi a feng a ka tlo go a tsenyang mo plan-eng ya gagwe.

Ee, go ka fokotsa ga di-line-e kwa di-bank-eng, go dirile bonolo thata ka gonne, o kgona go pataal-a ka potlako.

Le teng ke, go ka tlhalosa fa o le modiri kgotsa fa o le moithutwana, o ka duela madi a, morokotso e ko tlase.

Ee, pharologano ke gore fa o adima madi ka tsela e e sa sireletsegang, ga ona go kgona go patala madi a mannyane fa o sa kgone, mme mo tseleng e siameng ga gona boferefere.